Kukhona isimo engisikhumbulayo lapho ubaba wami evuna ummbila ngesandla epulazini lakhe laseShowe. Ngenkathi evuna kwaba nezinkinga eziningi njengoba ilanga lalishisa kakhulu. Ngapha wayesebenza ngezandla, wayelibala ngenxa yamakhoba ommbila kanye nesikhathi esiningi okwadingeka sichithe ensimini, kodwa naphezu kwezinkinga lezo, bavuna ummbila omningi. Okwaholela ekutheni bakwazi ukuthengisa ingxenye, futhi basebenzise enye ekhaya. Lokho kwaba yimpumelelo enkulu, futhi kwafundisa ukuthi, uma uzimisele emsebenzini kuletha izithelo ezinhle.

UNomsa angasebenzisa izindlela zokulima ezifana nokunisela ngesikhathi sokoma. Ukutshala izitshalo ezibekezelela izimo ezinzima kanye nokusebenzisa ulwazi lwesimo sezulu ukuze ahlele kangcono. Ukusebenzisa umnquba kugcina umswakama emhlabathini ukusiza izitshalo zikhule kahle.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kusiza ukuvuselela inhlabathi nokunciphisa izifo. Umlimi angacabangela ukubheka izitshalo ezifana nobhontshisi, amazambane, noma isoya ukuze ashintshane nommbila, nebhenkilanga. Ngaleyo ndlela athole isivuno esingcono.

Umlimi angakhiqiza imikhiqizo efana nojusi wezithelo, amasoseji ezithelo, ama-pickle, uviniga wezithelo noma ama-chutney. Ukuguqula izithelo nemifino kube ukudla okulondoloziwe kwandisa impilo yazo nesikhathi sokuthengiswa, futhi kungandisa inzuzo yepulazi.

Izichibiyela eziphilayo zengaza izakhamzimba emhlabathini. Zithuthukisa ukwakheka kwawo, zandisa umswakama, futhi zandisa inani lezinambuzane ezilungele umhlabathi njengezimpethu. Lokhu kusiza izitshalo ukukhula kangcono futhi kunciphisa isidingo sezibulala zinambuzane nezibulala chaka.

Izinambuzane eziyingozi ekulimeni izimpukane zezitshalo. Zincane, zinomubala oluhlaza okotshani noma omnyama. Zitholakala ngamaqoqo ezinhlokweni noma emaceleni ezitshalo. zibangela ukubuna kwamacembe nokukhula okuncane, kanye ofeleba Bahlala emhlabathini futhi basika iziqu zezitshalo eduze kwesisekelo. Imifino ivame ikuwa noma ibune, kanye okunye izinkumbi, zihamba ngezigungu, zidla amacembe nezithelo, zishiya izitshalo zishwabane noma zingenalutho.

Bengingazizwa ngiphelelwa ithemba, ngikhathazekile, kodwa ngizama ukuzola. Ukungaqiniseki ngezitshalo kudala uvalo, ngakho ngizogwema ukudla noma yini engingayazi, ngigxile ekutholeni usizo noma indlela yokuphuma.

Yebo, ukuguqula komhlaba kungaletha ukulungiswa bomlando ngokubuyisela umhlaba kubantu abawahlukumezekayo esikhathini esedlule. Lokhu kungakhulisa ukuzethemba nokuzimela. Uma kwenziwa kahle, kungasiza ukuqinisa umnotho ngokukhulisa ukukhiqiza nokwakha amathuba emisebenzi, kodwa kudinga ukuhlelwa kahle. Ukwesekwa kwezilimo nezinsiza ukuze kube nempumelelo eqhubekayo.

UThabo angavuna ingxenye evuthiwe kuqala ngaphambi kokuba imvula ichithekile kakhulu. Agcine umkhiqizo endaweni eyomile. Angasebenzisa izindawo zokomisa ezincane noma abolekise izinsiza zokomisa kumakhelwane. Ukwabela ukuvunwa ngezikhathi ezahlukene kungamunikeza ithuba lokulawula inani elingena endlini yokugcina, kugwemeke ukulahleka.

Iphepha le-biodegradable, lidlala indima enkulu ekupakishweni okusimeme ngoba liyahlakazeka kalula emvelweni ngaphandle kokulimaza imvelo. Lisiza ekunciphiseni udoti olungapheli, lisebenza kahle ekuvikeleni imikhiqizo, futhi lihlangabezana nesidingo sabathengi abafuna imikhiqizo enobungani nemvelo. Lisekela ukusebenza okuzinzile kwamabhizinisi futhi lithuthukisa umkhiqizo ngokuqwashisa ngemvelo.

UMaMdleko, ugogo wami, wazama ukuhlukanisa imigqa ngomnquba, ngamatshe, nangotshani bokhula ukuze alungise umhlabathi ephandleni. Lezi zindlela zamsiza ukuvimbela ukugeza komhlabathi, nokugcina umswakama, kodwa wahlangabezana nezinselelo ezifana nomoya onamandla owawuhambisa utshani. Izilwane ezifana nezinkomo ezazibhidliza imigqa, kanye nokuntuleka kwezinsiza zokwenza umsebenzi ube lula. Nokho wagcina ethola indlela esebenzayo ngokuxuba amatshe nomnquba.

Ngicabanga abadala bazothi kuThami, siyawubona umdlandla wakhoThami. Yize usemncane unombono ocacile. Uma impela uzimisele, qhubeka. Qala kancane usebenzise okuncane onakho, mhlawumbe izinkukhu ezimbalwa. Sizoqhubeka sikweluleke futhi ngokuhamba kwesikhathi ibhange lizobona ukuzimisela kwakho. Ukulima akusona esabantu abadala kuphela, ngabantu abanothando nomgomo.